Yebo, ngiyakholelwa kwimithi yesintu. Isizathu salokho ukuthi ngikholelwa ekutheni imithi yesintu isebenza kahle ngenxa yokusebenza kwayo kanye nemvelo. Uma sisebenzisa izitshalo, imithi eminingi, kanye nezindlela zokwelapha eziphuma kwimvelo, sikholelwa ukuthi imithi yesintu iyahambisana nemvelo yomzimba.

Izinhlelo engazisebenzisa entsheni, ngingabandakanya izinhlelo zokufunda ngokusebenzisana. Izinhlelo zezibalo nezibonakaliso ey'bonakalayo. Izinhlelo zokukhuluma ngokuvuleleka nangokukhululeka. Izinhlelo zokuhlola impilo nesimo sempilo, ukuthi sihamba kanjani. Izinhlelo zokufunda ngokubambisana kanye nabaqeqeshi bayo, intsha. Kanye nezinhlelo zokufunda ngokuhlola izinkinga ezithile intsha ingase ibhekane nazo. Ngicabanga ukuthi lezoy'nhlelo zingasebenza kakhulu ukugwema ukukhulelwa kwentsha isencane.

Ngizizwa ngijabule ngendlela emangalisayo njengoba kuza imahamba nendlwane endaweni yangakithi. Siwumphakathi, sisemakhaya. Amaklinikhi akude kakhulu nathi kufaneke ukuthi ugibele ukuze ufinyelele khona. Okubanzima-ke njengoba imisebenzi ingekho nabantu abadala nabo bay'philela ngempesheni. Ngakho-ke uma sesibone omahamba nendlwane eza lapha emphakathini wangakithi, siyajabula, siyangcongcoza engathi sihlale kunje, njalo ngaso sonke isikhathi, ukuze sithole usizo lwezempilo, njalo uma siludinga lube seduzane futhi.

Ziningi izinselelo ey'bhekana nabantu abaphila nokukhubazeka, ikakhulukazi abahlala ezindaweni ezisemakhaya, le kude emaphandleni. Enye yazo ukufinyelela ezibhedlela noma kumasistimu ezempilo. Kunzima kubona ukuthi bafinyelele-ke kulezoy'ndawo ey'kanjalo, la bengathola khona usizo. Okunye ukuntuleka kokuphathwa kwezimali, noma izinsiza ey'ngabasiza ukuthi balekelele-ke nabo. Enye izinhlangano ezithuthukisa ukufinyelela kwezempilo, awu! Ziyantuleka aziningi, ziyimvelakancane nje, futhi ey'ndaweni zasemakhaya ayibonwa nhlobo, abantu abazi nangazi bayizwela le kude emadolobheni. Okunye abakwazi ukuba namathuba okuxhumana ngokusebenza ngendlela okuyiyonayona.

Ezinye izindawo ezikude azikwazi ukufinyelela kalula ezibhedlela, noma ezindaweni la bezothola khona usizo lwezempilo. Ebese lokhu kuholela ekutheni abantu abanesifo sofuba bangabi namandla okuthola imishanguzo emisha noma izinsizakalo zokwelashwa lezi abazidinga kakhulu ukuze belapheke. Okunye izindawo ezinganazo izinsiza ezifanele njengemishanguzo yokwelapha isifo sofuba zihlala zibhekene nezinkinga ey'nkulu zokuphatha iziguli zazo, bese lokhu kunciphisa amathuba okuphumelela kokwelashwa kweziguli.

Abahlengikazi basebenza ezibhedlela, kufanele benze isiqinisekiso sokuthi yonke iy'ngxoxo eyenzekayo endaweni ethule futhi evikelekile. Okunye abangakwenza bathole izindlela zokuhlola iziguli ngaphandle kokuba amanye amagama avele egameni labo ukuze kube lula ukuthi intsha ingabi nokwesaba ukuthi iye emitholampilo. Abasebenzi futhi kufanele bathole uqeqesho olunzulu ngezindlela zokuphatha intsha ngaphandle kokuyahlulela noma ukuthi bayenze izizwe kabi ngokuza emtholampilo.

Sawubona mphathi, ngifisa ukwazi lapha ukuthi yiziphi izindlela enizisebenzisayo ukuze ngiqinisekise ukuthi zonke iziguli zithola ukunakekelwa okuhle kungakhethekile imvelaphi yazo, noma ukuthi izimo zazo zomphakathi zinjani. Okwesibili, nenza kanjani ukuqinisekisa ukuthi iziguli zizizwa zivikelekile futhi zinethemba lokuthi imininingwane yazo iyimfihlo. Okwesithathu, ngabe kukhona izinhlelo enizisebenzisayo ukwamukela impendulo evela ezinganeni, yintsha nabadala mayelana nendlela ethuthukisa izinsiza zenu?

Abasebenzi bezokwelapha kufanele baqonde futhi bahloniphe amasiko, kanye nezinkolelo zabantu bendawo. Uma bebamba iqhaza ekuthuthukiseni izinsiza zokuhlela umndeni kubalulekile ukuthi bahlanganise izindlela zesimanjemanje zokwelapha kanye nezinqubo zomdabu, ngendlela ezothokozisa, futhi eqonda izidingo zabantu bendawo. Okunye, abasebenzi bezokwelapha kanye nabalaphi bendabuko bangasungula izinkomfa, noma izinhlelo zokuxhumana okuqhubekayo lapho kuzobhalwa khona izifundo, kuqoqwe izindlela zokwelapha ezihambelana yesimanjemanje. Futhi kuzolungiswa imibuzo ephathelene nokuhlela umndeni. Lokhu kuzovumela ukuthi abafundi bahlanganise izindlela ezitholakalayo ngaphandle kokuphikisana nezinye izindlela.

Izinkundla zokuxhumana zingasetshenziswa ngokuthi kwenziwe amaphosti, kufakwe izithombe kanye namavidiyo achazayo mayelana nokubaluleka kokuhlela umndeni, nezindlela ezitholakalayo kanye nezinzuzo zakho. Kungaphinde futhi kumenywe ongoti bezempilo, abangaxoxa nabalandeli, baphinde baphendule imibuzo yabo, futhi bachaze amaphuzu abalulekile amayelana nokuhlela umndeni. Masiza ngasemsakazweni, kungenziwa ukukhangiswa ngama-PSA, ukuze kufinyelele kubantu abaningi, ikakhulukazi laba abahlala ezindaweni zasemaphandleni. Kungaphinde futhi kumenywe ongoti bezempilo, abangafika bexoxe nabasakazi, ukuze banikeze ulwazi olunzulu kubalaleli bomsakazo.

Izimangalo ezivamile, singabala ukukhishwa kobuthi emzimbeni, ukulahlekelwa isisindo kanye nokuthuthukisa isikhumba sabantu. Ubufakazi besayensi obusekela izimangalo zemikhiqizo yokukhipha ubuthi emzimbeni, buncane kakhulu okutholakalayo. Umzimba womuntu unamathuluzi awo okukhishwa ubuthi, njengezinso, isibindi, nesikhumba esisebenza kahle ekususeni izinto ezingadingekile. Izifundo eziningi azitholakali ubufakazi obuqinile bokuthi imikhiqizo yokukhipha kanjani ubuthi inikeza inzuzo eyengeziwe kunalokho umzimba okwenzayo ngokwemvelo.

Uma nje ngiqala lo msebenzi, ngingaqala ngokubuza isiguli ukuthi siyiqonda kanjani sona i-detox, nokuthi siyifunelani, futhi ulwazi lwayo likukhiphephi. Ngiphinde ngithole ukuthi yiziphi izindlela ze-detox, isiguli esizithandayo, njengokudla, amanzi, amaphilisi, amajusi, noma ezinye izindlela. Ukuze ngilinikeze isiguli sami, ulwazi oluqinile, noluyiqiniso, ngingaxazulula izinkolelo ezikhona. Ngichaze ukuthi umzimba unamathuluzi awo okukhipha ubuthi, anjengezinso, isibindi, isikhumba, kanye nomphimbo wokuphefumula, ezisebenza kahle ngaphandle kwesidingo sokuthi umkhiqizo we-detox.

Ukuze ugogo abhalisele impesheni yabadala, kufanele abe neminyaka engamashumi ayisithupha kuyaphezulu umdala. Kufanele isimo sakho sezimali singabi sihle, angabinayo imali emngenelayo nyanga zonke. Aphinde futhi abe yisakhamuzi saseNingizimu Afrika esisemthethweni. Ukuze-ke izinyathelo zokuthi abhalise, kufuneke aphathe umazisi wakhe, aphathe isitifiketi somshado uma sidingeka, ebese eba nobufakazi bokuthi ayikho imali engenayo, noma unemali engenayo kodwa ephansi. Kuphinde kudingeke imininingwane yasebhange, uma impesheni yakhe izokhokhelwa ebhangeni lakhe. Emva kwalokho usengavakashela-ke eMnyangweni wezeNhlalakahle, noma ka-SASSA, eseyobhalisa impesheni yakhe.